Metshameko e farologane, and-e motshameko wa kgwele ya dinao o loketse batho botlhe ebile o thusa mebele ya rona.

Metshameko e e farologaneng ya go betšha dibolo, go ya go ile le metshameko e mengwe.

Metshameko e re thusa ka gore mebele ya rona e siame le e seke ya fitlhela le ke malwetse, ebile e re thusa le go tsweletsa dilo tsa rona tsa career pele.

Tiragalo tse di tshwariwa kwa di stadium kwa mabaleng a magolo, gonne go tla batho ba le bantsi ba ba batlang go tsenela metshameko eo le go lebelela.

Ko ke dulang mo teng o ka fitlhela motshameko wa kgwele ya maoto, o ka fitlhela motshameko wa kgwele ya matsogo, mme nna ke ithatela motshameko wa kgwele ya dinao.

Metshameko o ka thusa batho ka go le gontsi gonne o tlo thusa mebele ya bone gore e seke ya ke malwetsi, e tlo thusa mebele ya bone gore e itekanela.

Ke rata tiro ya go apeya, mme ke rata go apeya thata thata gonne go apeya ka bophelo ba ditiro tsa me ebile ke career ya me.

Ke batla go ikentsha bodutu ke ditiro tse ntsi tse o ka di dirang o ka lema tshingwana ya hao gonne wa tsamaya go ya mawatleng go ikhutsa go fodisa menagano.

Motshameko wa eleketeroniki o na le bothata-thata gonne o bolaya matlho ebile le menagano.

Go tshwanetse go ya mawatleng go ya go bethwa ke mowa, or-e o tshwanetse go bala dibuka le ditori tse di siametseng tlhaloganyo.

O le mo setlhopheng mme o batla botsalano, o tshwanetse go tsalana le batho bao loreng ba batla go tsalana lwena.

go dira ka natla gore a batle tshedimosetso ka fa se a batlang go se fitlhelela, a botsise gotlhe.

Ditlhopha tse di ithutileng diphoso tsa tsona mme di atlega ke setlhopha sa Mamelodi Sundowns, setlhopha sa Kaizer Chiefs, le setlhopha sa Orlando Pirates le tse dingwe.

Ke go netefatsa gore ga o dirise di-gig di le dintsi tsa mo inthanete, ebile o tshwanetse go dirisa nako ya gago sentle.

Bana ba tshwanetse go tshameka metshameko e le goreng e sireleditswe, and-e batho ba bagolo ga ba tshwanela go tshameka le bana gonne ba bagolo ba tlo lematsa bana.

Ke motshameko wa tennis-e bo Serena William ba loreng ba tsamaya lefatshe ka bophara le bo Castor Semenya.

Ba tshameka motshameko wa kgwele ya dinao gonne ona o loketse mebele, ebile ba lelekisa kgwele ya dinao go ya go ile.

Thusa bana gore ba seke ba ba iphitlhela ba le mo dikotsing, ebile e thusa menagano ya bona le mebele ya bona gore e gole sentle.

Ee go botlhokwa gonne batjha ba tshwanetse go ithuta dilo di le dintsi, gonne tsa bone di ka ba tsweletsa pele mo maphelong a bone.

Ee, gonne metshameko e thusa bašwa gore ba kgone go tswelela pele mo maphelong, bangwe ba bona e ba lebatsa mathata a kwa lapeng.

Go na le tlhotlheletso mo tsa media ba dira gore setšhaba se seke sa bolawa ke bodutu, ebile ba dira gore go be monate mo Aforika Borwa.

Ka go ipaakanyetsiwa go ya world cup-ong, mme go ne go tlile meraferafe ya batho ebile ba ne ba ipaakanyetsa ditlhopha tse di tlang go tshameka le tsone.

Bašwa ba ka ithuta go bina, bašwa ba ka ithuta go opela, le tse teng mo Aforika Borwa le go bala dibuka tse di farologaneng le metshameko e mengwe ya matsogo.

Thusa Aforika Borwa bongoka batho gore batle go ya mo lefatsheng la bo rona gonne di boa ka segologolotala.

Tse di tshamekang metshameko e e farologaneng di thusana thata, gonne di fa na maele ebile di a rotloetsana.

Ke motshameko wa nako e e fitileng, ebile o fetile le bogologolo mo segompienong re lebeletse motshameko wa kgwele ya dinao.

batjha gonne e ba thusa gore ba seke ba gonne ba seke ba tsena mo kotsing, mengwe ya bona ya ba thusa thata gonne e thusa mebele ya bona le menagano ya bona.

Motshameko o ka thusa thata mo bašweng gonne o ka ba thusa gore ba tsweletse dithuto tsa bona pele bangwe ba bona go ba thusa le mo menaganong.